Ndicinga ukuba inobungozi le nkampani kwaye nale ndlela icacisa ngayo. Le mali uza kube uyirhola ubomi bakho bonke izawuvela phi? Ndicinga ukuba apha kuyatyhalatyhalwana kuba kwa aba uzawube ubafikile kuzawufuneka bafake ababo. Mhla yama le nkampani okanye yangakhuli okanye aba bantu bayisekileyo benza le mali bacinga uba ibonele, bayakubaleka iya kutshabalala imke nemali yakho neemali zabantu abanintsi. Uyawukhathazeka ke, ukhathazwa yimali yakho uphinde ukhathazwe ziimali yimali yabantu abo ububafakile kuba kaloku bona bazawungena kuba bethembe wena. Xa izinto sezisonakala, bazawuphinde babuye bazokhala kuwe bafune iimali zabo.

Ndiyayiqonda imicelimngeni ethi ijongane nokonyulwa kwabafundi abazawuthi bafumane inkxasomali kaNSFAS kodwa ke kulena imeko ndicinga ukuba ilungelo lam lokufumana imfundo liyahluthwa kuba andizukwazi ukubhatalela izifundo zam zonyaka wam wesibini. Loo nto leyo ithetha ukuba andizukwazi ukubhalisa kwiyunivesithi endiyithandayo okanye ebendifunda kuyo. Xa ndingafundi ke kuthetha ukuba ilungelo lam lemfundo lixuthiwe ngokupheleleyo.

I-transfer duty yimali ethi irhafwe ngumthengi wendlu okanye isakhiwo khona ukuze eso sakhiwo asithengileyo sikwazi ukususwa egameni lalo mntu besibhalwe ngaye ze sibhalwe ngegama lomthengi.

Ndingaya ebhankini ndicele ukuthetha nomsebenzi wasebhankini ze ndicacise ngale meko ukuba akhange ndifake sicelo semalimboleko, ngoko ke ndingacela ibhanki ukuba iyithathe imali yayo iyibuyisele umva. Kuba ukuba ndingenzeka ndiyisebenzise ndibe bendingayidingi, ndingakhange ndifake nesicelo, loo nto ithetha ukuba ndizawube ndingacwangcisanga ukuba ndizayibhatala kanjani. Ukuzisindisa ke ebungozini bento enothi indehlele xa ndingakwazi ukuyibhatala le mali, ndingavele ndiye ebhankini ndithi mabathathe imali yabo ndiqhubekeke nobomi bam ngolu hlobo bendikade ndisenza ngalo.

Ezona zinto zibalulekileyo endizijongayo xa ndikhetha inkampi yoncedo lwezonyango zizinto ezifana nokuba kufuneka ndibhatele malini ngenyanga. Yona izawuthi ibe kanti indilungiselela ukufikelela kwimali engakanani na? Zeziphi izinto ethi ibe kanti iyakwazi ukuzibhatalela, ikwazeziphi izinto engakwazi ukuzibhatala? Ngawaphi amasebe wezempilo ekwazi ukuwabhatala, ikwangawaphi amasebe wezempilo engakwaziyo ukuwabhatala?

Xa kuthethwa nge-microloan, engqondweni yam kuthi qatha oosomashishini abancinci nabasakhulayo ngoba iye ibe kanti iyabanceda kakhulu ekukhuliseni nasekuphuhliseni amashishini wabo.

Asikho isidingo sokuba ndiye evenkileni, makazi. Ndingakuthengela kwi-mobile money account yam. Kulula, ndingena nje kwi-app yam ndiyivule ndikuthengele i-airtime. Ndifake iinkcukacha zekhadi lam okanye ukuba ndinayo imali kwi-mobile account yam, ndithenge ngayo loo mali. Wena ke ungathi undinike imali eziinkozo.

Ndixhelekile kakhulu ingakumbi kuba ndisandukuqala ukuphangela ndisazama ke ukulungisa ubomi. Kodwa ke ndiyayiqonda ukuba bakhona nabanye abafundi abaxhomekeke kule mali, ngoko ke ndizawuthini ube kanti ndinxulumana noNSFAS khona ukuze sibonisane kakuhle ngendlela endinothi ndibe kanti ndikwazi ukuyibuyisa ngayo imali kunye nexesha endinothi ndibe kanti ndibuyisa ngalo ngayo imali.

Umahluko phakathi kwe-medical aid kunye ne-hospital plan kukuba i-hospital plan ibhatalela iindleko ezo uthi uzenze ngaphakathi esibhedlele kuphela, kanti i-medical aid yona ibhatalela iindleko zangaphakathi esibhedlele kunye neendleko zangaphandle. Uyakwazi ukuyothenga ekhemesti amayeza ubhatale nge-medical aid, uyakwazi ukuya koogqirha bamazinyo nabanye oogqirha abohlukahlukeneyo ubhatale nge-medical aid ngaphandle kwasesibhedlele.